Inaka mhlobo wesambatho esimbathwa babantu ababobaba abathetheko, abanabafazi, esikhathini esinengi inaka lenziwa ngesikhumba, isikhumbeso kungaba ngesekomo namtjhana kube yisikhumba sembuzi.

Iphotho yisembatho esimbathwa ngumma otjhadileko weNdebele, iphothweli lenziwa ngomncamo, lirhatjiswe kuhle ngemincamo ehlukahlukeneko ngemibala, umma ulimbatha lokha nakuneminyanya ngekhaya.

Iphephethu yisembatho esembathwa mntazanyana weNdebele ongakathombi, isembathwesi senziwe ngemincamo ethungwe kuhle beyarhatjiswa ngemibala ehlukahlukeneko.

Ibhetjha yisembatho esembathwa mumuntu wembaji olisokana. Ibhetjha limbathwa lokha isokana nagade likhambile liyokuthatha ubudoda nabobaba, lenziwa ngesikhumba sembuzi.

Isithimba yisembatho esitholakala emaNdebeleni, esimbathwa mumuntu wengubo, okungumma owendileko, isembatho lesi naso senziwa ngesikhumba.

Itjorholo yisambatho somtjhado esimbathwa bafazi bamaNdebele, itjengisa ubujamo babo kokutjhada kanye neendima zabo zesikhathi esizako njengabafazi nabomma. Isambathwesi ngokwesiko yenziwe ngesikhumba nofana ikhanvasi bese kuthi ke, ifakwe imincamo kuze ibe yihle khulu ehlukahlukeneko ngokombala.

Iporiyana sisembatho esenziwe ngesikhumba esimbathwa madoda wamaNdebele athetheko. Isembathwesi simbathwa esifubeni senziwe ngesikhumba sesilwane sembuzi begodu ngesikhathi esinengi sihlotjiswe ngemincamo, sigqokwa madoda begodu siba litshwayo lokobana indoda seyiqedile iminyanya yokuthoma.

Amapatlagwana mhlobo wamanyathelo enziwe ngesikhumba nangetayere, ambathwa madoda. Esikhathini esinengi iinyathelo lezi zenziwa babantu abadala namtjhana madoda wamaNdebele.

Umtjhotjho yisembatho esembathwa babantu bembaji namtjhana abobaba, owenziwe ngesikhumba sembuzi, umtjhotjho umbathwa ehloko.

Ibhengela yisirholwane esenziwe ngemncamo esirhatjiswe kuhle ngemibala

Amanambasikhambe matekisana ambathwa bomma abendileko namtjhana abentazana bequde, ahlotjiswa ngemincamo yebala ehlukileko, esikhathini esinengi ambathwa babantu abasikazi besiNdebele namtjhana abamaNdebele.

Amacici yihlobo lesambatho esifakwa namtjhana esimbathwa endlebeni, esikhathini esinengi simbathwa babantu bengubo sitholakala ngemirhabiso ehlukahlukeneko.

Ibherede mhlobo wesigqoko esithambileko, esiyindilinga esinomqhele esifana nejamo lebhede ye-classic ibherede le, esikhathini esinengi uyithola ehlotjiswe ngemincamo yemibala ehlukahlukeneko begodu ivamise ukumbathwa nofana ukuthwalwa babantu bengubo namtjhana abomma bamaNdebele.

Esitjhabeni samaNdebele idzila yisimbi efakwa bafazi bamaNdebele abatjhadileko entanyeni, lokhu kukhombisa ubujamo bomtjhado nokobana bathembekile emadodaneni wabo begodu ikhombisa ukuthi banothile.

Amatshega yizembatho ezimbathwa bentazana bequde bamaNdebele, isambathwesi naso sirhatjiswe ngeemcamo ehlukileko ngemibala.

Iyerhana yisambatho sesiNdebele esenziwe ngemincamo ephothelwe kuhle elenga ebhandeni elakhiwe ngeentambo ezide ezilenga ebhandeni, edinini ukuya emadolweni, ligqokwa bafazi abadlula esigabeni sobutjha begodu esele bazokutjhada.

Ingejana isambatho sesiNdebele esikhathini esinengi esimbathwa babantu bengubo, senziwe ngeemcamo erhabiswe kuhle ngemibala ehlukahlukeneko, isembatho lesi simbathwa babantu abatjhadileko kuphela.

Ingwani mhlobo wesigqoko othwalwa babantu bembaji, esikhathini esinengi yenziwa ngetjhila, kungaba litjhila lombala ehlukahlukeneko. Esitjhabeni sabantu bamaNdebele ingwani uyithole ihlotjiswe namtjhana igwale ngemibala ehlukahlukeneko emihle ngemigwalo yamaNdebele.

NgesiNdebele ikghororo yisembatho esimbathwa muntu osikazi namtjhana mntazanyana ongakabi nomntwana.

Umlingakobe libhande elide elenziwe ngemincamo ephothelweko yemibala ehlukahlukeneko, umlingakobe-lo umbathwa bomma abendileko, abawiseleko lokhanyana nakumnyaka nofana kuyisikhathi sengoma emaNdebeleni.

Inyoka isembatho somnyanya esinomtlamo ehlukileko, encani ye-geometry efana nobukghwari bamaNdebele, kanengi inombala omhlophe okhanyako onomtlamo onemibalabala.

Esikhathini esinengi inyoka imbathwa lokha nakunemitjhado, amasokana namtjhana ukugidinga kweminyanya yesiNdebele.

Igama elithi incagu ngesiNdebele angazi bonyana litjho ukuthini ngombana ngiyathoma ukulizwa, akhange ngalizwa.

Isititirimba yisembatho esenziwe ngesikhumba esimbathwa msegwabo nofana umuntu wembaji lokha nakakhamba nabobaba nofana nakayokuwela.

Awa, akukavumeleki bona abobaba bambathe isithimba ngombana isithimba ngokuya ngesiNdebele, sisembatho esimbathwa bomma abendileko nabangakendi abasimbatha ngemuva esivala ingemuva labo.

Irhabi yisembatho esimbathwa bentazana bamaNdebele lokha nabathombako. Irhabeli lenziwa ngemibala ehlukahlukeneko yemincamo.

Isikotjhi yisembatho esimbathwa bentazana bamaNdebele abathombileko. Siyisikerijana esithungelelwe ngemincamo yemibala ehlukahlukeneko.

Umdzegana yisembatho sesiNdebele esikhambisana nerhabi. Simbathwa mntazana ongakathombi obizwa ngokobana litlawana.

Umnayilani yisembatho esimbathwa madoda wamaNdebele. Esikhathini esinengi bawumbatha lokha nakuneminyanya yesiNdebele ehlukahlukeneko.

Umgari yisembatho esiphothelwe ngemincamo ehlukahlukeneko. Ubamude, uthwalwa bomma bamaNdebele abendileko lokha nakuneminyanya yesiNdebele, ikakhulukazi lokha nakunamasokana nanyana iqude.

Umadalanyana sikeride esimbathwa bentazana bamaNdebele ebabizwa ngokobana matlawana. Siphothelwe kuhle ngemincamo yemibala ehlukahlukeneko. Ngaphambili kuba lirhabi bese nangemuva nakhona siphothelwe ngemincamo.

Umbhalo yingubo yamaNdebele enemibala ehlukahlukeneko ekarisako. Ingubo le imbathwa bomma abathethweko kuphela, ekubomma abendileko abanemizabo.

Unokhethwabo yingubo yamaNdebele enemibala ehlukahlukeneko ekarisako. Ingubo le imbathwa kwaphela masokana abuya engomeni.

Umtshurhwana yingutjana encazanyana ethwalwa bomma abendileko bamaNdebele. Ingubo le ikhombisa bonyana umma loyo utjhadile begodu unomuzi wakhe.

Isihlohlo yisembatho esimbathwa bentazana.

Umncwazi yisigqoko esithwalwa ehloko, esikhathini esinengi esimbathwa bomma abendileko bamaNdebele. Isigqoko lesi usithola naso sihlotjiswe ngemibala ehlukahlukeneko yemincamo.

Umkhala mncamo othungelelwe kuhle ngemibala ehlukahlukeneko. Uthwalwa masokana lokha nababuya engomeni, ubuye uthwalwe bomma abendileko lokha nabathombisileko nanyana bawisele.

Unomahlonjana yingubo ezele ngemincamo yemibala ehlukahlukeneko. Ingubo le imbathwa bafazi bamaNdebele abendileko.

Unomatlawana ziindalama ezithwalwa ehloko. Esikhathini esinengi zibahlaza okwesibhakabhaka, zithwalwa babantu bengubo bamaNdebele.

Ivunulo yesintu samaNdebele iqakatheke khulu ngombana ijamele ubunikazi besiko lethu lamaNdebele, ukuzikhakhazisa kwethu kanye namagugu. Imincamo emibalabala, ingubo namaphetheni akusiyo kuphela imihlobiso kodwana ithwala imilayezo malungana nobujamo beenhlalakuhle, iminyaka kanye neminyanya ekhethekileko njengemimtjhado, ukuthomba nofana ukuwela. Igqokwa ngesikhathi seminya ukuhlonipha amadlozi nokutjengisa ukuhlonipha kwamasiko wethu wesiNdebele.

Kimi isiko litjho indlela yokuphila eyakha bonyana sibobani njengabantu. Kufaka hlangana ilimi lethu, amagugu ubukghwari, ukudla, iimvunulo ngitjho nendlela esisebenzisana ngayo nabanye abantu. Amasiko asihlanganisa nomlandu namadlozi wethu lokha nasiqondisa nokuthi siphila njani esikhathini sanje. Asifundisa ihlonipho, ubunye nobukhazikhazi lapho sivela khona.

Ivunulo yesiko itjengisa ubumina ngombana itjengisa lapho ngivela khona, ukuthi ngikholelwa kuphi kanye namagugu engiwahloniphako. Ivunulo yesiko ihlanganisa amasiko wami namadlozi wami, ingikhumbuza imirabhu yami nomphakathi engikiwo.

Ukudla okuthandwa khulu ngesiko lekhethu lamaNdebele yinyama ngombana nawungathi uyaqalisisa lokha nakuneminyanya yamaNdebele, akwenzeki bonyana ungayithola inyama. Kungaba yinyama yekomo, yembuzi namtjhana inyama yekukhu bese kuthi inyama le ikhambisana nomratha. Umratha ngesinye sesidlo esithandwa khulu emaNdebeleni. Ngemva kwalokho kulandele amakuke netiye. Amakuke nawe ngokhunye ukudla okuthandwa khulu maNdebele.

Ilimi engilikhulumako ekhaya yisiNdebele. Ngikhuluma isiNdebele ngombana ekhaya sImaNdebele begodu isiNdebele simnandi khulu, angiziboni ngikhuluma elinye ilimi ekhaya.

Inaka sisembatho esimbathwa bobaba bamaNdebele abanemizi yabo isembathwesi senziwe ngesikhumba sembuzi. Isembathwesi sibanomutja wokuthi usifake entanyeni bese sona sihlala ngaphambili esifubeni.

Iphotho sisembatho esimbathwa bomma bamaNdebele abendileko isembathwesi senziwe ngokuphothela imincamo ehlukahlukeneko begodu simbathwa ngokuthi sibotjhwe edinini sihlale ngaphambili.

Iphephethu sisembatho esimbathwa bentazana bamaNdebele. Isembathwesi naso senziwe ngemincamo ehlukahlukeneko ngemibala begodu basimbatha ngokuthi basibophe edinini silengele ngaphambili.

Ibhetjha sisembatho sesiNdebele esenziwe ngesikhumba sembuzi isembathwesi simbathwa besana bamaNdebele abayokuwela nanyana abaya engomeni.

Isithimba sisembatho esenziwe ngesikhumba sembuzi naso sisembatho esimbathwa bentazana bamaNdebele lokha nabayokuthomba begodu sibuye simbathwe bomma asele bendile baye emizinabo.

Itjhorholo nayo sisembatho samaNdebele esimbathwa bomma abendileko basimbatha lokha nakuneminyanya efana namaqude isembathwesi naso senziwe ngokuthungelwa imincamo yemibala ehlukahlukeneko phezu kwesikhumba bayimbatha ngaphambili bayibophelele edinini.

Iporiyana sisembatho esimbathwa bobaba bamaNdebele abathetheko isembathwesi naso senziwe ngesikhumba sembuzi simbathwa ngokuthi sifakwe entanyeni ngomutja bese silenga ngaphambili esifubeni.

Amapatlagwana ziinyathelo ezimbathwa bobaba bamaNdebele esikhathini esinengi uzithola zenziwe ngematayere begodu zifakwe nemtjana yesikhumba.

Umtjhotjho sisembatho esimbathwa bobaba bamaNdebele abathetheko isembatho lesi senziwe ngesikhumba begodu simbathwa ehloko.

Ibhengela mhlobo wesirholwana ombathwa bentazana bequde isembatho lesi senziwe ngokuthi kuphothelwe imincamo ehlukahlukeneko.

Abonambasikhambe mhlobo yamateksana esikhathini esinengi embathwa bentazana bequde nanyana abomma bamaNdebele amanyathelo la ahlotjiswe ngemincamo yemibala ehlukahlukeneko.

Amacici mhlobo sisembatho esimbathwa eendlebeni esikhathini esinengi uwathola enziwe ngemincamo ngemibala ehlukahlukeneko bayimbatha eendaweni ezahlukahlukeneko kungaba minyanya yamaqude kanye nokhunye okunengi.

Ibherede mhlobo wengwani ombathwa bomma bamaNdebele abendileko. Ingwani le uyifumana ihlotjiswe ngemincamo ehlukahlukeneko ngemibala bayimbatha lokha nakuneminyanya ehlukahlukeneko yesiNdebele.

Idzila mhlobo wesembatho samaNdebele esimbathwa bomma abendileko isembatho lesi senziwe ngesimbi begodu lokha umuntu nakasimbetheko sikhombisa bonyana wendile begodu sikhombisa ukuba nemali.

Amatshega sisembatho esimbathwa bentazana bamandebele lokha nakunequde naso senziwe ngemincamo yemibala ehlukahlukeneko.

Iyerhana sisembatho esimbathwa bentazana bamaNdebele abathombileko isembathwesi senziwe ngemincamo yemibala ehlukahlukeneko basimbatha lokha nakunomnyanya wequde.

Ingejana yisembatho samaNdebele abasimbatha lokha nakuneminyanya ehlukahlukeneko yesiNdebele isembatho lesi senziwe ngemincamo yemibala ehlukahlukeneko.

Ingwani sisembatho esithwalwa ehloko isembatho lesi uzithola esinengi sihlotjisiwe ngemincamo yemibala ehlukahlukeneko begodu basembatha lokha nakuneminyanya ehlukahlukeneko yesiNdebele.